Ndzi nga n'wi xavela xibelani xa ku mbala ndzi n'wi xavela na yele ya ku famba na xibelani ni mateki ni duku ni vuhlalu leswaku a languteka a ri Mutsonga wo helela.

Vuhlalu bya swa tin'anga ku va ku ri vuhlalu byo basa byo tshwuka na bya ntima nakona hi xitalo byi va byi nga mikiseriwangi mikiseriwanga ngopfu kambe vuhlalu bya ku bomba bya mucato i vuhlalu lebyi byi kokaka rinoko swinene byi nga va ku byi design-wile design yo karhi.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi tirhisile rigod, rigod hi rona ri rhungaka vuhlalu byo tiya leswaku byi nga tsemeki na nayiti ya mina na vuhlalu bya ku hambanahambana ndzi heta ndzi ti endlela design ya mina.

Ndzi nga n'wi byela leswaku xibelani loko i xi mbarile loko u cina u va u kha u hundzuluxela xisuti na xibelani lexi xi ta va kha xi rhendzeleka kambe loko u lava ku tlhekuta u va u kha u cinisa xisuti i xi cinisela ndzhaku u va u kha u tlhela futhi ndzi ta va ndzi karhi ndzi n'wi komba leswaku swi ta va swi kha swi endlisa ku yini mina ndzi kha ndzi cina leswaku a kota ku va ku swi vona swi n'wi olovela leswaku swi endliwa njhani.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanekele ku ambala tinjhovo.

Vavasati va fanekele ku ambala madeha ni vu senga mateki xibelani yele a nga tlhandleka na vuhlalu bya le xisutini na vuhlalu bya le nkolweni lebyi vulavulaka xizambhani kutani a tlhandleka na na na byele enhlokweni mukhuhlwani na mpandzani.

Thomas Chauke leswi endlaka leswaku ndzi n'wi rhandza ndzi rhandza macinelo ma yena eka etindhawini leti a fambaka a karhi a perform-a kona muchongolo a wu se tshama wu xota eka music wa yena kumbe laha a fambaka a perform-a kona eka vuyimbeleri bya yena kusuka kwele ndzhaku ku va ku ri na vavanuna vo cina na vavasati vo cina va mbarile ndhavuko.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa Xitsonga lowu wu makaku wu nga onheki hikokwalaho ka ku wu na ndzhuti wu endla leswaku munhu a languteka a ri na ndzhuti na ku kota ku twisisa leswaku vutomi lebyi hi byi hanyaka byi ya kwihi.

I ku va hi nga lahli ndhavuko wa hina hi kota ku twisisa laha ndhavuko wa hina wu sukaka kona ku ta fika namuntlha laha u nga kona leswaku u sukusela kwihi nakona sweswi hi yime kwihi.

Ndzi rhandza mincino wa xibelani i mincino wa xincayincayi xibelani ndzi xi rhandza swinene loko va karhi va cina va cina swi nyanyula na mincino wa xincayincayi loko va karhi va chongola.

Ndzi dyondza leswaku ndhavuko wa hina wu ta wu kuma kwele wu ta wu huma kwale swinene nakona Machangani khale ka khaleni khale va khomanile ku ta suka ku sukela kwale ku ta fika laha nga kona namuntlha.

Siyiwa hi xiyimbeleri Thomas Chauke ndzi tsakisa swinene hi music wa yena ni mongo wa music wa yena leswi a swi yimbelelaka.

I tiyindlu ta mabyanyi ta randavula ni nga tshama eka tiyindlu ta muxaka lowu hikokwalaho ka ku hambi ku karhi ku hisa tona endzeni ka tona ni ta titimela swinene.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku va va pfuka va kukula va vona leswaku na ti leti basile va heta va sweka swakudya va swekela va muti va tlhela va va phamela vadya.

Mitirho leyi tirhaka hi vavanuna emindyangwini i ku va va fulela tiyindlu va tlhela va khurhela loko ku ri na mathyaka kumbe mabyanyi emutini.

Ndza swi kota ku hlaya xivongo xa mina ndzi dyondzisiwile hi manana wa mina ni tatana wa mina.

I ku va u tiva timintsu ta vakokwa wa kokwa wena laha u taka u suka kona hileswaku kokwana wa wena i mani nakona va ti ndhudhuzela hi yini khale koloko.

Ndzi nga tshama na vona hansi ndzi va hlamusela ndzi va hlamusela hi nkoka wa kereke ku kereke kokwana wa wena i yini ndzi heta ndzi va hlamusela leswaku u lava ku va na xikhongelo ekaya lexi xi nga ta hi pfuna eka yini.

Ndzi tsakela ku yimbelela tinsimu ta gospel ya xikereke xa vazalwana hayi ya tikereke ta va zion.

Kova swo ku tshuneta ekusuhi na xikwembu van'wani va kota ku vulavula na xikwembu hi ku va va karhi va va va xi dzunisa kunene va nga zangi va nga khongela.

Ndzi vona swi ri na ku hambana swinene swo fanisa na mugayo hi nkarhi luwa wa ndhavuko mugayo a ku nga dyiwi hi wona lowu hi wu dyaka sweswi a va sila kunene hi maribye va endla mugayo va dya swo fanisa na tihove na matshopi i swakudya leswi a va tshama va ri na swona emakaya ya vona sweswi ku u ta kuma ku na vanhu va vantshwa va masiku lama a va swi koti no sweka tihove kumbe ku sweka tshopi.